Kgotso, ke founela lefapheng mona e le ho botsisisa ka hore na batho ba neng ba ena le mapolasing ba ka fumana ba ka etsang e le hore ba fumane hape? Ntatemoholo wa ka o ne a ena le polasi empa ile ya nkuwa ke maburu nakong e la ya ya apartheid. Ka hoo, ne re kopa thuso le dintlha tse felletseng hore na ho hlokahala eng le ditokomane dife e le hore re ka fumana polasi ya ntatemoholo wa rona hape? Re ka lebohela thuso ya lona.

Ha ba bua ka mollo oo o bileng polasing ya Frederick, ba re ho ile wa qhoma mollo dinakong tsa hoseng. Moo ho ileng ha ha o kwalleha batho ba babedi ho ileng wa phonyowa batho ba babedi mollong oo. Mme wa sala ho wa sala ho kwaleile monna ya le mong ka hara mollo. Mme ba ditimamollo ba ile ba etsa hore ba fihla e le ho thusetsa ho tima mollo moo polasing eo ya Frederick.

AI e ka thusa ka ho ka ho hlahloba maemo a lehodimo le maemo a mobu. E le hore dijalo di ka e ka ba tse matlafetseng le tse hlwekileng. Mme ke ntho e hlokahalang hobane nakong ya hona jwale dintho di se di fetohile haholo hoo re seng re tshepetse ho technology haholo hore e be yona e re thusang hore di dipolane tsa rona di kgone hore di tswelelle. Mme di tsepame maikutlong ao e leng hore re batla re hloka ho a hwa kwala.

Dihwai di lokela hore di be le masimo a mabedi a habedi. Masimong a pele ba lokela hore ba jale dijo tse ikholela tse holang ka tlhaho. Mme masimong a bobedi ba lokela hore ba jale dijalo tseo ba tla sebedisa manyolo le di le di-chemical tse ding tse tla thusa hore dijalo di hole ka pele. Empa ba nne ba hlo ba ba nne ba tshepahale bareki ba bona kapa setjhaba ka hore ba seke ba ba rekisetsa dijo tse hodisitsweng ka manyolo empa ba le ba hlalosa hore ha ba di thabela dintho dijo tse jwalo. Ka hoo ba lokela hore ba leme masimo a mabedi. Masimo a dijalo tse holang ka tlhaho, le masimo a dijalo tse hodiswang ka manyolo.

Leano la ka la ho hlwekisa dijalo, tsa ho ba le dijalo tse hlwekileng. Ke ka ho tshela se bolaya dikokwana leihlo dikokwana. Le hore ke kenye nete dijalong tsa ka e le hore di se ke tsa jewa ke dinonyana tse fofang kapa tsona tse hahabang mona lefatsheng. Mme ke nka ke ke lo kenya tshebetsong sethaleng hore ke kenye nete le hore ke fafatse se bolaya dikokwana dijalong tsa ka. Le hore ke seke ka dumela hore ho be le ditlamatlama hara dijalo tsa ka. Hore di kgone ho fumana matla a ho hola.

Haeba ke ne ke le sehwai se setjha. Ke ne nka kopa thuso ya disebediswa tsa polasing tse kang mehoma, dibeke, metjhini e lemang le disebediswa tsa ho fepela le ho hlokomela diphoofolo tse tla beng di phela hona moo polasing. Ho kenyelletsa le tjhelete ya ho reka ya ho reka dijo bakeng sa diphoofolo tsa ka ka ha ke tla be ke santsane ke le motjha. Ke tla be ke santsane ke le motjha ho beng sehwai. Ka hoo, tseo di ka nthusa hore kgwebo ya ka ya bo ya kgwebo ya ka e tswele pele haholo.

Ha batho ba ba tloha mahaeng ba ye ditoropong, ba siya naha morao. Ha se ntho e ntle haholo hobane morao moo ba tswang ba qete ba tloha ba siya batho ba baholo ba seng ba sa kgone ho iketsetsa dintho ka bo bona. Mme ba qetella ba sokola ka hore ba thuswa ke mang hore ba finyelle tse ding tsa dintho. Mme ka lehlakoreng le leng ke ntho e ntle hore ba kgone ho tswa ba ye ditoropong hore ba fumane mesebetsi, ba tle ba kgone hore ba fepe ba malapa a bona. Mme le bona ba ikahele bokamoso bo tjhabileng.

Ke amohela ntho eo dihwai di etsang. Mabaka ke hore haeba ntse ba tswela pele ba etsa seo ba se etsang, re tla kgona re re tla ba le hona hore re be le dimela tsena ro ya nakong e itseng. Empa hore di seke tsa fella hona jwale mme ra se ke ra hlola re bala le tsona. Ka hoo, ho boloka dipeo tsena ho thusa hore di nne di kgone hore le nakong e tlang di nne di jalwa mme di nne di be teng. Mme le ho di atisa ho tla thusa hore di nne di dule di le teng le nakong e tlang le hore re fumane peo ya tsona hape e le hore re nne re di jale.

Dimela tse tummeng mona Afrika Borwa ke poone le dinawa. Hobane ke tsona dijo tseo e leng hore batho ba phelang karolong ena ya lefatsheng ke etse dintho tseo ba ileng ba hola ka tsona ho tloha bonyaneng le ho tloha ho baholoholo ba bona. Mme ke dijo tse fumanehang naha ka bophara.

Haeba motho e mong le e mong a ka ba le naha ya hae. Ee, a ka e a ka kgona hore a leme ho fepa lelapa la hae. Hobane ba tla kgona hore ba thusane ho lema, le hore ba thuse ba thusane ka hore ba reke peo. E le hore ba tle ba kgone hore ba leme dijo tseo ba tla di thababela le tseo ba tla kgona hore ba di kotule. Mme ba be ba di rekise haeba ho hlokahala kapa di le ngata ho feta tekano.